Qinisekisa ukuthi isaziso ositholile sivela ngokusemthethweni enkampanini yomshwalense noma yisiphi siphathimandla esiqondisa izindaba zomshwalense, kwesinye isikhathi kungabe kube yimininingwane engamanga edala ukwethuka. Xhumana nenkampani yomshwalense ngqo noma isiphathimandla esiqondisa izindaba ezomshwalense ezweni lakho ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nesimo senkampani, nokuthi lokhu kuzoyithinta kanjani inqubomgomo yakho. Buza ngokuqondile ukuthi yiziphi izinyathelo ezizothathwa ingabe uzobuyiselwa yini imali yakho noma uzoqhubeka, qinisekisa ukuthi unawo wonke amadokhumenti akho omshwalense, okuhlanganisa ubufakazi bokukhokha izinyanga ezinhlanu. Lokhu kuzokusiza uma kudingeka ufake isicelo noma ufune izimpendulo.

Uyabona ngisanda ukuqeda ukuthumela isicelo sami se-UIF futhi umuzwa wokuphonsa leyo minyaka yomsebenzi omningi emumva kwami uyamangalisa, ngikhululekile kakhulu manje sengathi ngiphakamise itshe elikhulu emahlombe. Benginetwetwe isikhathi eside ngokuthi kuzohamba kanjani kodwa manje sekwenziwe, sengizozinika isikhathi esiningi sokuzinakekela, kusho ukuthi ngizolala ngokwanele, ngidle kahle, futhi ngenze izinto ezijabulisa umphefumulo wami. Angisajabulanga.

I-overdraft ivame ukuba nezinkolelo zenzalo eziphakeme kakhulu kunezinhlobo eziningi zezikweletu uma uhlala usebenzisa i-overdraft yakho, lezi zindleko zingakhula ngokushesha zibe yimali enkulu, zidla imali yakho engenayo. Amabhange aphinde akhokhise imali yokusebenzisa i-overdraft noma imali yokungathobeli imithetho okwenza izindleko zikhule, ngokuvamile kuyingozi kakhulu ukuthembela kakhulu ku-overdraft kungaholela emikhubeni emibi yezezimali futhi kubekwe umuntu esimweni esinzima sesikweletu. Kubalulekile ukusebenzisa i-overdraft ngendlela efanele nangokuhlakanipha.

Mele ngiqaphele ukuqonda umbhalo omfushane umshwalense womngcwabo kukhona nje ukufunda amagama, kumayelana nokuqonda ukuthi isivumelane sisebenza kanjani ngezikhathi ezinzima kakhulu. Izikhathi zokulinda ziyingxenye ebalulekile yalokho ukuqonda futhi ukuziba kungaba nemiphumela emibi kakhulu kubathandekayo bami, kumele kube khona ukuqapha nokuqonda. Kanye nomthwalo wemfanelo wokuhlela kunesikhathi ukuze ngiqinisekise ukuthi umndeni wami uvikelekile.

Okokuqala ngabe ngizama ukuhlanganisa yonke imibhalo yomshwalense, bonke ubudlelwane nanoma yiphi i-imeyili noma ucingo ebenginalo nenkampani yomshwalense. Ngabe ngizama ukukhuluma nommeleli ngicela ukukhuluma nomphakathi uma kudingeka, ngenkathi intukuthelo ivutha ngabe ngizama ukugcina ukuhlakanipha ukuze ngithole izimpendulo ezicacile. Ngingacela incazelo ecacile ebhalwe phansi yokuthi kungani izinzuzo zingakhokhiwe ngokugcwele, ngingacela ukuthi bangikhombise isigatshana esiqondile senkontileka noma engasiqondanga kahle. Kungenzeka kube khona ukungaqondi futhi ngabe ngifuna ukuqiniseka.

Okokuqala ngingazama ukuhlala ngizolile izimangalo zeqatshwa ngezizathu eziningi futhi akusho ukuthi sekuphelile, ngingafunda incwadi yokwenqaba engiyithole kumhlinzeki wami we-medical aid, kubalulekile ukwazi isizathu esiqondile sokwenqaba. Ngabe kukhona iphutha ekhodini? Ingabe kukhona imibhalo elahlekile? Ingabe kunesizathu sokwelapha esingaqondile? Ngingashayela umnyango wezimangalo i-claims department womhlinzeki wami we-medical aid lapho ngibuza ngesizathu esiqondile sokwenqaba, ngiqinisekisa ukuthi uqonda kahle. Ngicele ikhophi yawo wonke amarekhodi ahlobene nesimangalo sami.